Go simolola tshingwana go tlhokega lefelo le le siameng, metsi, peo e e maleba, mmu o nonneng, le di diriswa tsa tshingwana.

Ke ne ke rata morogo wa morogo wa dinawa tse di khutshwane, tse rakgadi a neng a di apeya ka le tamati. Ke ratile ka gonne e ne e le monate e le borothe ebile e nkga monate fa ntse e apewa, gape o ne a dira ka lorato se se neng se dira gore ke itumelele le go feta.

Dumelang polasi ke lemogile gore nngwe ya dikgomo tsa me e ne e bontsha matshwao a foot and mouth disease, ke kopa lo tlhokomeleng diphologolo tsa lona ka go di lokela kgapetsa kgapetsa lo thibele go tsenya diphologolo tse dintšha mo diphuthegong. Mme lo itsiseng ba masimo ba diphologolo ka potlako, a re tlhokomeleng diphologolo tsa rona mmogo.

Bo rra polasi ba tshwanetse go tlhokomela diphologolo tsa bona ka go di naya dijo tse di siameng, metsi a a phepa, le go boloka mafelo a tsotlhe a le phepa. Ba tshwanetse go gape phekolo tsa malwetsi kgapetsa-kgapetsa le go letsetsa ngaka ya diphologolo fa go tlhaga mathata.

Dingwe tsa dikotsi le ditlhaelo tsa go ntsha matlalo a diphologolo di akaretsa go ikarabelela ga diphologolo, ditlhaloso, go itaya diphologolo ka tsela e e sa siamang, le kotsi ya malwetsi. Batho ba ka itsisiwa ka tsone ka go rulaganya di papatso dithuto mo diphuthelong le mananeo a temothuo mo thelebišeneng le radio-ng.

Temothuo e thusa ikonomi ka go dira gore lefatshe le kgone go romela dijalo le ditlhapi mo mafatsheng a mangwe, mme seo se tlise sa madi mo lefatsheng. Gape e bopa ditiro, e oketsa tlhagiso, le go tokafatsa matshelo a batho ba ba dirang mo temothuong.

Tiro ya go ntsha matlalo a diphologolo e simololwa ka go tlhopha diphologolo, go tlhatlhiwa, le go tlhokomelwa matlalo a yone. Matlalo a yone a diriswa go dira dikonyana, difofu, . A tshwanetse go tlhokomelwa sentle go netefatsa boleng, mme a ka dirisiwa mo di le dithotong.

Thekenoloji e ka thusa mo tokafatseng boitekanelo le pabalesego mo tlhokomelong ya polasa, ka go dirisa digital monitoring, di-camera, le di kgokaganyo tsa online go tlhokomela diphologolo le go romela data kwa ngakeng ya ka potlako. Gape e ka thusa ka go netefatsa gore diphologolo di amogela tlhokomelo e e rategang le go boloka maemo a a itekanetseng mo polaseng.

Maemo a bosa le mafelo a a farologaneng a ama mefuta ya maungo ka tsela e e farologaneng themperetšhara, sefifi, le mogote di ka baka gore maungo a golele ka potlako kgotsa ka bonako, mme maemo a a ama botlhe.

Ditlamorago tsa go ntsha matlalo a diphologolo di akaretsa go kotsi ya go tlhokofalela ga diphologolo go tswelela ga malwetsi le go boikaelelo jwa ditlhaelo tsa tlhahiso go tila.

Puso e ka thusa ka go fa barui dithuto ka phetogo ya tlelaemete, go bafa didiriswa tsa temo tse di itekanetseng le go ba thusa ka mananeo a pabalesego. E ka tsenya le mananeo a go fokotsa ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete mo temothuong.

Go tlhaba le go dira nama go ama boleng le pabalesego ya dijo ka ntlha ya tlhokomelelo ya phepafalo. Mokgwa wa go tlhaba le polokelo e e siameng go tlhomamiswa seno ka dikgato tse di akaretsang go tlhaba phologolo ka tsela e e maleba, go dirisa dibese tse di phepa, go boloka nama mo lefelong le le tsididi, go e paketela sentle le go isa mmarakeng ka nako. Seno se thusa go thibela malwetsi le go netefatsa boleng jwa nama.

Balemirui gantsi ba nna mo mafelong a bulegileng a a na le naga e e lekaneng ya temo le pabalesego ya diphologolo, jaaka mo metse-metseng kgotsa mo magaeng a kgakala le motse ba tshedisana le balekane ba bone ka mmogo mo ditirong tsa temo.

Ditsela tse dintšha di akaretsa go dira dijeme, matute, maungo a a omisitsweng, di-juice, dipaka-paka tsa maungo. Maungo a ka dirisiwa hape mo dilong tse di jaaka yoghurt, dikuku, ditlhaka tsa bojanala. Tseno tsotlhe di oketsa boleng le mmaraka wa maungo.

Dikotsi tse di tlwaelegileng ke go loma ke diboko, go goga lerole, le di-chemical-e le go gobala ga dibetsa. Balemirui ba tlhokomela temothuo ka go dira tlhatlhobo ya metlhape, go fa ditlhare, le go e boloka e le phepa.

Re beolwa diphologolo go fokotsa kgonagalo ya go lwala, go tokafatsa tlhahiso le go laola botshelo jwa tsone, go ka se nne motlhofo ka gonne diphologolo di ka itaya, di ka itemogela botlhoko. Mme go batla kitso le bokgoni jo bo kgethegileng.

Ke ka batla badiri ba mefuta e fapaneng jaaka modiri wa metlhape, wa temo, le wa tlhokomelo ya boitekanelo jwa diphologolo. Badiri bano ba tshwanetse go nna le kitso ya motheo ka go tlhokomela ya diphologolo, temo le botshelo jwa polasi, ba tshwanetse gape go nna le bokgoni jwa go dira ka natla, go dira diphologolo go nna le boikarabelo, le go kgona go dira le ba bangwe sentle.